Hore bana ba rate dipapadi ba sa susumelletswe , re ka hlahisa dipapadi tse fapaneng, mme ngwana e mong le e mong, a nke ka karolo ho papadi eo yena, a tholang monyaka, a e kgotsofallang. Ebe o nka karolo ho yona ntle le ho mo qobella kapa hona ho mo susumelletsa.

O ka se kgone o le moithuti wa sekolo se seng, ho tla ikwetlisa le sekolo sa rona, tlasa mabaka a hore o tlo bona tsela eo rona re ikwetlisang ka yona, mme o ka e sebedisa ho sekolo sa hao, hore mohlang re hlodisanang le sekolo sa lona, le kgone ho re le phenyo le win-e. Jwale hoo, ha wa lokela.

Bohlokwa ba ho ba le moeletsi dipapading, ke hore di fana ka kgodiseho, di theha dikamano tse tlamehang, le ho ntlafatsa tsebo. Di fana ka kwetliso e nepahetseng, di hodisa, di kgona ho hodisa kelello ha motho a itseng, di kgona hore o be motho e re reng o accountable. Di thusa hore o kwetlisehe hantle, o ske wa lemala, di fana ka di-kill-e tse itseng.

sekolo sa rona sa, ha se na koloi e tsamaisang bana ha ba ya dipapading, mme sena se etsa re le batswadi, re patale tjhelete e ngata hore bana ba ye dipapading. Batswadi, ke le motswadi ya kgathatsehileng, ke ne ke kopa bonyane ho re ke ra ikopanya, ra ntsha tjhelete e itseng, ra thusa principal-a ho tlatselletsa mokotla wa sekolo, hore a kgone hore a reke koloi ya sekolo, mme re ka phahamisa le mokotla wa sekolo, ka hore re etse tse ding tsa dintho, jwalo seka meketjana ya boitsebiso. Mme batho ba motseng ba tle ba kene, ba kene ka ditjhelete, hoo ho ka phahamisa mokotla wa sekolo. Ra thola se re rekile koloi ya ho tsamaisa bana.

Papadi eo ke e ratang nna ke kgati, mme o itlhokela thapo feela e telele le batho ba babedi, ba nne ba o kgatisitse, wena o nne o tlolatlole.

Eya dipapadi di ka ruta motho hoba leader-a e hlwahlwa, hobane hangata dipapading ho sejetswa ka team, re bua ka teamwork, ke teamwork, ha ele teamwork wa kgona ho bona hore oh, ke tlametse hore ha o le tje team ya ka ke thuse jwang, ke thuse jwang. Mme hoo, ho kgona hore o kgone ho taggel-a mathata a mang, o ba nang le wona bophelong, mme wa kgona hore o be leader-a e hlwahlwa.

Motho eo ke mo tsebang a ileng a nka ntho eo ae ratang , ke Vincent Pule eo e leng sebapadi sa orlando pirates . Ke ke ngwana a holetseng mona motseng e re dulang ho wona, mme o lo kgona hore a nke bolo a lo etsa tjhelete ka yona, hobane ke moo o sa bapalla orlando pirates, mme hoo, ho mo etsetsa tjhelete.

Bana beso, ke tlo le hlalosetsa bohlokwa ba ho ikamahanya le dipapadi, e bang o bapala bolo ya maoto kapa papadi efe kapa efe, ha o ntlafatsa tsebo ya hao ya mmele feela o ntse o hola jwalo ka motho, tula o na o natefellwa ke dipapadi, mme o hopole hore ho lokile ho etsa diphoso, ke karolo ya bohlokwa ya ho ithuta, ho bapala dipapadi ha se feela ho ithabisa, le hoja ho ithabisa le hona ho le bohlokwa, hape ke ho aha boitlhompho ba hao le ho itshepa. Ha o ka kopanela dipapading, o ithuta tsebo e ntjha, o iphephetsa, mme o sebetsa ho finyella dipakane, ha o ntso o hola mme o tobana le mathata bophelong, Ho ba le boitlhompho le ho itshepa ho tla o thusa.